Endaweni yangekhethu zinengi iinthelo ezitjalwako. Ngingabala hlangana ama-abhula, ama-orentji, amagwava, amasirilamune, amaperegisi, umengu, nezinye ezinengi.

Iinthelo ezitjalakwezi zisiza umphakathi ngeendlela ezinengi. Kokuthoma, zithuthukisa ukuvikela kokudla nokondleka ngokunikela ngemikhiqizo emitjha enamavithamini khulukhulu ngesikhathi lapho okunye ukudla kutlhogeka khona. Iinthelo eziseleko zingathengiswa ukuze zithole imali nofana zisetjenzisele ukwenza imikhiqizo efana namajemu nofana amajuzi. Lokho kwehlisa iindleko zokudla emakhayeni amanengi.

Iinthelo ziingcenye ezivuthiweko ezidliwako zesitjalo ezivela iimbali. Kanengi zinembewu, zidlala indima eqakathekileko emjikelezweni wokuphila kwesitjalo ngokusiza ngokusabalalisa imbewu ukuvumela iintjalo ezitjha bona zikhule. Iintjalo ziza ngeendlela ezinengi ezifana nenyama njengama-apula namamango nofana ezomileko njengamantongomani begodu zivamise ukuba nezakhi ezifana namavithamini, i-fiber kanye netjhukela yemvelo.

Ma-orentji, ma-habhula, mapiyere, maguava kanye namabhanana.

Isithelo engisithandako ma-orentji.

Iinthelo ziyisiza ngendlela enengi ipilo yomuntu. Kokuthoma, iinthelo zizuzisa ipilo yomuntu ngeendlela ezinengi eziqakathekileko. Njengokuthi zizele izakhi eziqakathekileko ezifana namavithamini, amaminirali kanye ne-fiber yokudla. Koke lokhu kusiza ukusekela amasotja womzimba ukwenza ngcono ukugaya ukudla. Nokwehlisa ubungozi bezifo ezingapheliko ezifana nobulwelwe behliziyo kanye neminye imihlobo yekankere.

Ukudla iinthelo qobe langa kuqakathekile ngombana kunikela umzimba wakho izakhi ezitlhogekako ukobana uhlale uphilile begodu usebenze kuhle. Iinthelo zinothile ngamavithamini, amaminirali kanye ne-fiber. Ukusiza ukuqinisa amasotja womzimba, ukusekela ipilo yehliziyo, ukuthuthukisa ukugaya ukudla nokwehlisa ubungozi bezifo ezingapheliko.

Amagama amahlanu weenthelo ezimila ebusika ma-orentji, ma-naartjies, malamule, mabhanana kanye nama-abhula.

Iinthelo ezihlanu ezimila ehlobo mimengu, makhabe, maperegisi, mapenapula kanye namadribe.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrika kwaphela mrula, iNatal plum kanye ne-Kei apula.

Ngicabanga bona kulunge khulu bona abentwana badle iinthelo qobe lilanga. Ngombana iinthelo zinikela ngeemvundisi eziqakathekileko ezisekela ukukhula kwabo, ukuthuthuka kanye nepilo yabo yoke. Iinthelo zinothile ngamavithamimi afana nevithamini C eyenza bona amasotja womzimba aqine. I-fiber yokugaya ukudla okunepilo kanye netjhukela yemvelo yokwenza amandla. Ukudla iinthelo qobe lilanga kusiza abantwana bona bakhe imikghwa yokudla ehle kusukela basesebancani.

Iye, kulunge khulu bona abantu abadala abafana namaqhegu neenlukazi bona badle iinthelo qobe lilanga. Ngombana iinthelo zinikela ngemvundisi eziqakathekileko ezisiza ukuqina kwepilo yabo nokuphila kuhle njengombana sebabadala. Iinthelo zinothile ngamavithamini kanye ne-fiber ezisekela amasotja womzimba. Zithuthukisa ukugayeka kokudla begodu zinciphisa ubungozi bezifo ezingapheliko. Ezifana nesifo sehliziyo, isifo setjhukela, kanye nezinye iimvukuzana ezivame khulu ebantwini abadala.

Ibhanana sisithelo esikhula esitjalweni esikhulu esibizwa bona sitjalo sebhanana. Inesikhumba esithambileko esimnandi ngaphakathi esivamise ukuba mthubi okhanyako kanye nekhasi eliqinileko ngaphandle elihlaza satjani. Lokha nalingakavuthwa bese litjhuguluka libe sarulani lokha nalivuthiweko.

Ibhanana linombala osarulani.

Ivithamini elitholakala ebhananeni yivithamini C.

Ivithamini C etholakala ebhananeni isiza umzimba womuntu ngokuthi iqinise amasotja womzimba. Ukuvikela bona angaguli begodu nangokusiza amanceba bona aphole msinyana.

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa ma-abhula, mabhanana, ma-orentji, mengu kanye namadribe.

Iinthelo okateleke bona uzipheke ngaphambi kobana uzidle. Ngilezi ezilandelako, yitamati yemthini, i-tamarillo, i-jackfruit, yi-quince, yisithelo sesinkwa kanye ne-baobab.

Iinthelo ezihlanu ezihlaza ngokombala ma-apula ahlaza, yipiyere elihlaza, yi-kiwi, madribe ahlaza kanye ne-leamo.

Iinthelo ezihlanu ezibovu ngokombala ma-apula abovu, ma-orentji abovu, yi-plum, yidribe elibovu, yistrubheri.

Iinthelo ezisarulani ngokombala mabhanana, yipenabhula. yilamune, mengu osarulani kanye nepiyere elisarulani.

Amahabhula aqakatheke khulu emzimbeni womuntu. Ngombana ane-fiber enengi esiza ekugayeni ukudla begodu avikela ukuqunjelwa begodu anikela ngamavithamini aqakathekileko afana nevithamini C eqinisa amasotja womzimba.

Ivithamini elitholakala ehabhuleni yivithamini C.

Iye, ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika kunomthelela omuhle emnothweni.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu ukuze zimile kuhle mengu, ma-avokhado, yipenabhula, mabhanana kanye namagwava.

Iye, zikhona iinthelo ezisetjenziswa ukwenza imitjhoga yokulapha. Sinye kungaba yilamune.

Iye, ukudla iinthelo ngamalanga kungamgulisa umuntu. Lokha nakazidlako ngokweqileko iinthelo ezinengi zingabanga imiraro yokugaya ukudla, ukukhuphuka kwetjhukela egazini, ukungalingani kwezakhamzimba kanye nemiraro yamazinyo ngebanga letjhukela yemvelo nama-esidi.

Iye, umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya. Ngokutlhogonyelwa okufaneleko njengokuthelelela, ukuvundisa nokuvikela iintjalo eenlwanyaneni. Iinthelo ezitjalwe ekhaya zingakhula begodu zinikele ngokudla okunepilo unyaka woke.

Ikiwi isisithelo esincani esiyindilinga esimbozwe

Ikhokhonadi sithelo sendawo etjhisako esingesigaba setrubhe. Okutjho bona sinegobolonde langaphandle eliqinileko elizungezwe yimbewu. Ngaphakathi inamanzi nenyama emhlophe edliwako ebizwa bonyana yinyama yekhokhonadi.

Amavithamini asekhokhonathini asiza umzimba ngokuqinisa amasotja womzimba. Asekela ukukhiqizwa kwamandla begodu avikele amaseli ekulimaleni.

Umengu sithelo esikhulu esiyindilinga esinesikhumba esitjhelelako. Singaba hlaza satjani nofana sibe bovu ukuthi lokha nasivuthiweko sibe sarulani ngaphakathi.

Ivithamini elitholakala emengweni lisiza umzimba womuntu ngokuthi liqinisa amasotja womzimba. Lithuthukisa ipilo yesikhumba begodu lirhelebha ukugaya ukudla.

Ikhabe sithelo esikhulu eyisindilinga esihlaza satjani ngaphandle. Kuthi ngaphakathi sibe bovu sinejuzi enengi emnandi enetjhukela begodu sineentanga ezinzima.

Iinthelo ezidliwako ezizimilela emmangweni mvilo, mgade weemfene, mtswiri kanye nomgweregwere.

Iinthelo ezihlanu ezifuna umtjhiso khulu kuze zikhule mimengu, ma-avokhado, mabhanana, mapenapula kanye namadribe.

Iinthelo ezihlanu ezingafuni umtjhiso bona zikhule kubalwahlangana ama-apula, amapiyere, amaperegisi, amadribe kanye namastrubheri.

Ilamule sithelo esihlaza satjani lokha nasingakavuthwa. Kuthi lokha nasivuthiweko sibe sarulani. Ngaphakathi sinamatlezu bese ukuthi siba nejuzi ebabako.

Amagadango engawathatha kukuthi kokuthoma, ngingathintana neemphathimandla zendawo ukuhlola isizo eliphuthumako ebalimini abathintekileko. Okwesibili, ngingafaka isibawo kumhlinzeki wami womtjhorensi nangabe ngalithatha ivikeleko. Kokugcina, ngingathoma ngitlole phasi amaqhinga namtjhana amano engizowathatha ukuze ngikwazi ukubuyisa imali engiyisebenzisileko lokha nangitjalako.

Njengomlimi osathomako ukulima, okwenzekileko kuwe kujayelekile lokha nakungekho market elungele ukuvuna kwakho. Isizathu sokuthi kungabi nomuntu othenge iintjalo zakho, kungenzeka kukuthi bewungakafumani abathengi namkha amakhasimende amakhulu ngaphambilini. Abathengi abakavamisi ukuza ngokwabo ngaphandle kwesivumelwano sangaphambilini namkha ukuthengisa.

Isiphila esimhlophe sivamise ukuthengeka khulu ukudlula esiphila esibovu emamakethe amanengi ngombana sikhiqizwa ngobunengi begodu sikukudla okujwayelekileko ebantwini abanengi.

Ipi ye-Russia ne-Ukraine ikhuphule intengo yekoroyi ephasini loke ngombana amazwe womabili athumela ngaphandle kodwana iSewula Afrika angeze yakghona ukuthatha isikhundla salokho ngombana ubujamo bezulu nehlabathi yayo ayikalungi ukulima ikoroyi ngezinga elikhulu kiyo yoke indawo. ESewula Afrika ikoloyi itjalwa khulu e-Western Cape ngaphasi kwezulu lebusika kanye nokuthelelela ngeendawo ezincani zokukhiqiza e-Free State, e-Northern Cape kanye neengcenye zeMpumalanga.

Awa, ipuphu yesiphila esibomvu angisayiboni eentolo. Unobangela walokho kungenzeka bonyana inengi labagayi bezamabhizinisi nabathengi njenganje bakhetha ukudla isiphila sepuphu emhlophe begodu lokho kuthathwa njengezinga elijwayelekileko nomratha, nokhunye ukudla okujwayelekileko.

Umuntu osathoma ukubhura ngesiphila eSewula Afrika ngingameluleka bona arhwebelane neenarha ze-SADC ezifana neZimbabwe, i-Mozambique, i-Lesotho, i-Botswana kanye ne-Namibia. Ezinye iinarha angarhwebelana nazo ziinarha ezifana ne-Japan i-South Korea, i-Mexico, ekuziinarha nazo ezithenga isiphila eSewula Afrika.

Iye, lokho kuliqiniso abantu abanengi e-Gauteng bakhetha ukudla ipuphu yesiphila esimhlophe nezinye izinto ezijayelekileko yeke-ke ukuthengisa ipuphu yamabele kungaba nemakethe encani e-Gauteng, kuthi eLimpopo khulukhulu hlangana nemiphakathi ehlangene ne-ZCC, imakethe yokudliwa kwepuphu yamabele ibeyikulu khulu ngakho-ke lokho kungenza bona kubelula ukuthengisa lapho.

Lokha nakufike isomiso ngitjho nanyana ungaba nemali, iimbaseli kanye nembewu, isivuno sekoroyi sakho sibasengozini khulu. Ukujamelana nobujamobu, ungatjhugulukela emihlobeni yekoroyi ebekezelela isomiso, usebenzise iindlela zokonga amanzi nofana zokuthelelela ngokuthontisa, utjale eendaweni ezincani ezihlukahlukeneko ukwehlisa ukulahlekelwa okuzeleko.

Iye, ukukhiqizwa kwesiphila nokuthunyelwa kwaso ngaphandle kuyawenza umehluko emnothweni weSewula Afrika, nanyana kungezinga encani ukudlula kwezenjiwa. Ukulima isiphila kuvulela abasebenzi bemaplasini imisebenzi, kusekela amabhizinisi wendawo afana nabathengisi bembewu, ukuthutha nokugaya begodu kwenza imali ngokuthengisa ngaphandle, okuletha imali yangaphandle enarheni. Kusiza ukuqinisa ukutholakala kokudla begodu kufaka isandla ekuthuthukisweni kwemakhaya, okwenza bonyana ibeyingcenye eqakathekileko yomkhakha wezokulima.

Ukuthengisa isiphila namabele ema-supermarket namtjhana eentolo, thoma ngokuqinisekisa bona umkhiqizo wakho uhlangabezana namazinga we-quality nokuphepha okufaka hlangana ukuhlanza, ukuhlukanisa nokupaka. Kwesibili, zitjhideze emnyangweni yokuthenga eentolo ezikulu, ukwazi ukwethula amasampula namarhelo wentengo. Kungatlhogeka bona utlolise njengomthengisi begodu unikele ngemitlolo efana nokutloliswa kwebhizinisi, ukuvunyelwa komthelo begodu mhlamunye nesitifikethi sokuphepha kokudla.

Imbewu yokutjala ukuze ukwazi ukukhiqiza amalamune, ungayifumana eendaweni ezinengi ezahlukahlukeneko. Indawo yokuthoma ongaya kiyo mNyango kwezokuTjala nezokuLima yangekhenu, ngibo abantu abangakwazi ukukusiza bonyana uthole imbewu leyo, nangabe umumuntu onetjisakalo yokutjala. Kwesibili, iintolo ezihlukahlukeneko ezithengisa imbewu uyayithola nayo imbewu efana naleyo yamalamune.

Ama-apula abovu eSewula Afrika atholakala ngobunengi eTjingalanga Kapa namtjhana ePumalanga Kapa. Ukuthenga ngobunengi okuthengekangako njengokuthi ufuna ukuthola amathraga amabili qobe veke, kungcono uthintane nabantu abafana lokho kungakusiza bonyana uthole ngentengo eziphasi ama-apula abovu.

Ukusutha kwami kuya ngokuthi isiphila engisidlileko singangani nangidle isiphila esikhulu, ngisutha khulu kwamambala.

Ama-ovakhado afumaneka lula khulu ngekhethu ngombana imizi eminengi iwatjalile ngakho-ke kubalula lokha nawumumuntu othanda i-ovakhado ukuyifumana ngekhethwapha.

Nangabe iinkomo zakho azimithi, umraro ungaba ngebanga lezamaphilo, ukudla okunomsoqo nofana iindaba zokulawula. Iinkomo zingaba nemiraro yokuzala ebangelwa malwelwe, ubujamo bomzimba obumbi nofana ukutlhogeka kwamaminirali namtjhana amavithamini.

Nanyana iinkomo zivamise ukuhlatjwa eminyakeni emibili ukwenzela bonyana zikhiqize inyama emnandi, ukuzikhulisa isikhathi eside njengeminyaka emine kungakhiqiza inyama ehle nakho lokho nanyana ingababudisi begodu ibenamafutha amanengi.

Iye, kungaba yingozi ngombana iinkomo ezikhamba zidla yoke into ezaleni, zingathatha amalwelwe namtjhana ama-parasite, lokho kungenza bonyana inyama ibeyingozi ebantwini abazoyidla. Lokho kungakwenza bonyana bagule yeke-ke kuqakathekile bonyana iinkomo zihlolwe ngudorhodere weenlwana begodu zilandele indlela zokuhlaba eziphephileko ngaphambi kokuthi zithengiswe.

Ukukhiqiza inyama esezingeni eliphezulu, ungapha iinkomo zakho ukudla okunama-protein kanye nama-nutrients ngaphezu kwalokho osuvele uzipha khona, njengokudla kwesoya, ukudla kweenkukhu nofana amakhumba wesoya.

Unobangela wokobana inyama ebuya eenkomeni ezihlatjwe ngekambiso yesintu ibeneengazi begodu inganambitheki kamnandi lokha nayiphekiweko kukobana lokha nazihlatjwako kungenzeka bonyana zihlatjwe zithukiwe, lokhu kungenza bona inyama ibeneengazi begodu ibebudisi, ekugcineni ingabimnandi lokha nayiphekiweko.

Abafuyi bezimu bavamise ukufuya izimvu somhlobo ofanako, nombala ofanako, ngombana kuqinisekisa ukufana eemvini zabo. Lokhu kwenza bona ukulawula kwezimvu zabo kubelula, begodu kuthuthukisa inani lemakethe.

Inengi labahlali bemaplasini abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha, ngombana inengi labo liqalele khulu ekusebenzeni inarha, begodu kungenzeka bangaziswa ngamalungelo womthetho, imithetho yepahla nofana imitlolo. Okungenza bona babesengozini yokusetjenziswa kumbi, nofana ukungaqiniseki ngekusasalabo enarheni.

Ngeenkhathi zesomiso ipilo ibanzima khulu, ngendaweni yangekhethu. Irageka budisi, ngombana inengi labantu abahlala endaweni yangekhethu bafuyile, begodu batjalile. Yeke-ke, nakunesomiso, ifuyo enengi iyafa, begodu neentjalo zabo ziyafa.

Abalimi bangazisiza ngokusebenzisa iindlela zokulima ezihlakaniphileko, ezinciphisa ukugandeleleka kweentjalo. Bangatjala imihlobo yeentjalo ezijamelana nokutjhisa, nesomiso. Batjhugulule amalanga wotjala ukuya eenkhathini esipholileko, begodu basebenzise amanethi wokutjala, nofana umthunzi, ukuvikela iintjalo elangeni elitjhisa khulu.

Awa, abalimi beSewula Afrika beminyaka ehlukahlukeneko, ubulili obuhlukahlukeneko, nombala ohlukahlukeneko, abazuzi ngokulingana emnothweni welizwe we-South Africa. Ngikukhulunyiswa yini lokhu, ngikukhulunyiswa ukuthi, nawungathi uyaqalisisa esikhathini sanamhlanjesi, nanyana kunemigomo efana nokutjhugulula kwehlabathi, kanye namahlelo wokusekela zokulima. Abalimi abanengi abancani, nabakhulako, abanzima basatlhaga, ukuthi bafikelele okulinganiseleko kwehlabathi, amalungelo wamanzi, i-market, kanye neemali nayilinganiswa nabalimi abathengisako. Ukungalingani ngokobulili nakho kudlala indima, njengoba abalimi babafazi bavame ukuqalana neentjhijilo ezinengi, ekutholakaleni isikoledi, iimtjhin,i nokubandulwa.

Awa, angivumi, akusilo iqiniso bonyana inyama ezele eenarheni zeSewula Afrika ngeyeenkomo zokwetjiwa, ngombana nawungathi uyaqalisisa manengi khulu amaplasa eSewula Afrika akhiqiza inyama. Yeke-ke, akwazi bonyana iinarhakazi ezinengi ezizele e-South Afrikhezi, zoke zigcwele inyama yokwetjiwa, ngombana iinkomo ezilahlekako amalanga la, asizinengi ngaleyondlela ukobana zingazalisa zoke iinarha ezikhona eSewula Afrika.

Inyama yekomo esanda kuhlatjwa iyalengiswa iphophiswe igazi ntranzi, ngombana kusuke kwenzela bonyana amandla adosele phasi, asize ukukhipha iingazi ezisaleleko ezinengi ngaphakathi, begodu kunikela imisipha isikhathi sokuthi iqine, bese ikhululeke. Lokho kwenza bona ibe buthakathaka, begodu inambitheke lokha nayidliwako.

Awa, akukho engikusolako ngotjwala besintru, begodu ngibuthanda khulu, ngombana bunepilo, kunengi esikuzuzako lokha nasibuselako.

Unobangela walokho, ukobana eendaweni ezifana nemakhaya nemalokitjhini, abahlali bakhona ngobunengi badla inyama yekomo, yekukhu, yefarigi nanyana yembuzi. Ngakho-ke, akusikanengi uthole bonyana abantu badla iinyoni, ezifana neenciliba namagalikuni.

Unobangela wokobana inyama yekukhu ibize, kukobana kokuthoma, iinkukhu lezi nasese madzinyani, kufanele kubenemitjhoga oyithengako, ukuze uzihlabe uzivikele emagulweni amanengi akhona, nanyana amalwele abamba iinlwanyana ezifana neenkukhu. Kwesibili kufanele uthenge ukudla okuhlukahlukeneko, ozokupha iinkungu lezi, ukuze zikhule, zizezifike ezingeni lezi sokuthi ungazithengisa. Ngakho-ke, zoke lezo zinto zifuna imali, yeke-ke, leyo mali kufanele ibuye lokha nasele abathengisi beenkukhu bathengise iinkukhu zabo zoke.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima urhulumende nakangabasekela ngeemali neensetjenziswa, ngombana esikhathini sanje, abantu abanengi abatjha abasebenzi. Yeke-ke, ukulima kungabenzela imisebenzi eminengi, begodu bangagcina inengi labo babosomarhwebo.

Abantu bemakhaya bakuthanda khulu ukufuya iinkomo neembuzi, ngonobangela wokobana, lokha nawuhlala emakhaya, ukufuya kubonwa njengetshwayo lomnotho. nokuzikhakhazisa emphakathini eminengi yemakhaya. Kwesibili lokha nawufuye iinkomo, iinkomo lezo zibamthombo webisi, inyama, iskhumba ngitjho namandla wokulima amasimu, bese kuthi lokha nawufuye iimbuzi, kulula ukuzifuya nokuzilusa, begodu ziphila ngokudla okuncani, lokha nazikupha inyama nebisi.

Ngokucabanga kwami, iinhlahla zefuyo azitholakali eendaweni zemakhaya, ngombana zibiza imali enengi khulu. Yeke-ke, abasibanengi abantu abahlala emakhaya ebangakwazi bonyana bazithenge iinhlahla lezi.

Iye, abantu khabe bahlale eplasini elithileko, esele lithengwe ngomunye usoplasi, banalo ilungelo lokunande babuyela bayokuphahla, emathuneni wabokhokho wabo, ngombana ubuhlobo hlangana nabantu namadlozi wabo, kuhlala bubotjhelelwe eplasinelo. Ukubuyela ekwenzeni amasiko, nofana ukuphahlela amadlozi, kuhlonipha amasiko nobunikazi, begodu emiphakathini eminengi buhlonitjhwa njengelungelo lomuntu namasiko.

Awa, abantwana babasebenzi bemaplasini, ngobunengi abayi eenkuliseni, ngombana eenkulisa esikhathini esinengi, zitholakala eendaweni zemalokiitjhini, nanyana eendaweni zemakhaya, amakhaya kodwana ahlanganise ilokitjhi ngaphakathi. Yeke-ke, akusikanengi bonyana uthole emaplasini kukhona ikulisa.

Izimvu zibaluleke khulu, ngombana zipha abantu inyama, ibisi lokwenza itjhizi, namkha iyogadi kanye noboya bokwenza izembatho neengubo.

Amabele asitjalo esilisizo khulu, ngombana amabele anemisebenzi eminengi khulu. Kokuthoma amabele akukudla okujayelekileko kwabanye abantu. Kwesibili, amabele asetjenziselwa okwenza umdoko, uburotho kanye notjwala besintu.

Abasebenzi bemaplasini kufuze babhadelwe nge-iri, ngombana umthetho weSewula Afrika wabasebenzi uthi, umsebenzi omunye nomunye eSewula Afrika, kunemali ekufanele abhadelwe yona nge-iri. Yeke-ke, nabo abasebenzi bemaplasini, kufanele babhadelwe ngaleyondlela.

Iye, abomma banikelwa ngokwaneleko amathuba kezokulima, ngombana nangathi uyaqala esikhathini sanje, urhulumende uphasise umthetho wokobana abomma nabobaba kufanele banikelwe amathuba alinganako, kuyo yoke indrawo nemikhakha ekhona yemisebenzi. Yeke-ke, nakuvele amathuba esikhathini sanje, abomma ngiwo ikakhulukazi abanikela ithuba lokobana kungene bona, baveze amakghono wabo.